Ee e kile ka reka dithoto kwa dinageng di sele jaaka China, tsamaiso e ka nna e telele go amogela dithoto, mme go tsaya dikgato tse di latelang pele o tsaya o bua le mofani wa dithoto, o netefatsa kgwebo le ditumediso mme o dira tefo.

Go na le ditsela di le mmalwa tse di thulaganyo tsa kago ya ditsela le dipalangwa di ka tokafadiwang ka tsone, go fokotsa pharakano ya dipalangwa, sa bobedi go ka tlhomiwa sebaka sa couple lanes, se batho ba ba tsamayang mmogo ba ka se dirisang, go rotloetsa batho go tsamaya mmogo go na le koloi nngwe le nngwe, sa boraro go ka tokafadiwa tsamaiso ya diponagalo tsa sephethephethe le dipontsho gore di laole motheo wa dikoloi sentle.

Mosola wa baesekele o bonala mo go tlhabololong boitekanelo, go fokotsa ditshenyegelo tsa dipalangwa le gonna le tikologo e e tswelelang. Go tsamaya ka baesekele go thusa go tokafatsa mmele ka go tlhokomela boitekanelo jwa pelo le mogopolo, le go fokotsa ditshenyegelo tsa mefuta ya dipalangwa, le fa go ntse jalo batho ba bangwe ba na le ditlhong tsa go dirisa baesekele go ya ditirong, ka lebaka la maikutlo a go tlhoka motlhofo, go boifa, go tsamaya mo ditseleng tse di nang le dikotsi.

Go tokafatsa ditirelo tsa dipalangwa tsa batsofe re ka tsaya maano a le mmalwa, melemo e e ka nnang le yone, ka gore batsofe ba ka fitlhelela mafelo a botlhokwa jaaka camp-e, dibuka kapa baoki ka bonako, mo go sa kgathalesegeng gore a ba na le dikoloi ya bone kgotsa ba kgona go dirisa dipalangwa tsa bone gape. Dipalangwa tse di ikanyegang di ka thusa mo go fokotseng madi a a dirisiwang ke batsofe gonne di ka nna tsa lefapha la puso kgotsa tsa setšhaba.

Ee go tsamaya ka dinao ke yona tsela e e maleba ebile e tokafatsa mmele, ge ke ya tirong ke tsamaya di-kilometer-a di le mmalwa, ga ke dirise sepalangwa. Mo lefelong la me ga gona batho ba bantsi ba ba dirisang tsela eno ka gonne ba leka go dirisa dikoloi kgotsa dipalangwa tsa setšhaba, le fa go ntse jalo fa go na le ditsela tse di sireletsegileng le dipontsho tsa basepele, go ka kgothaletsa batho go tsamaya ka dinao kgotsa go palama dikoloi, tsela eno e fokotsa ebile e thusa maswele a tikologo le go nna le maphelo a a itekanetseng.

Ditiro tsa go tsamaisa dikepe mo maemakepeng le mo lewatleng, di na le seabe se segolo mo go tokafatseng kgwebo ya lefatshe, fa maemakepe a le a siameng a na le didiriswa tse di-modern le basebetsi ba ba koletsweng dithoto di tsamaisiwa ka bonako, ka tsotlhe tse di amang lekgetho di diriwa ka potlako.

Go fokotsa go tlala ga batho mo ditereneng go tshwanetse ga diriwa diphetogo tse di akaretseng go oketsa palo ya diterena tse di tsamayang segolobogolo mo dinakong tsa tshotlhego, go oketsa frequency ya ditulo go ka thusa gore batho ba kgaogane ka palo e e lekanyeditsweng.

Batho ba ba sa tswang go ithuta go kgweetsa ba lebagana le dikgwetlho di le mmalwa, sa ntlha ke go tlhoka boitshepo le go tshaba dipalangwa tse di phepa mo ditseleng, segolobogolo fa go na le pharakano, sa bobedi ba ka palelwa ke go dira ditshwetso ka bonako jaaka go fapoga kgotsa go ema mo maemong a a kotsi, gape ba ka tlhoka bokgoni jwa go bala dipontso tsa sephethephethe sentle kgotsa go ikamogela maemo a bapalami ba bangwe ba ba sa iketlang.